Izici ey'ngaba nomthelela esinqumeni sami ngokuqhubekela phambili nokwandisa ukuthi okokuqala nje, kuzofanele ngifakele la maloli lawa u-petrol omningi, cause asezohamba i-distance e-longer than usual, yabo. Okwesibili, o-driver bamaloli, abashayeli, sekuzofanele ngibakhokhela imali ethe esithe thuthu, ukuthi xaxa, yabo, ngoba abasa-drive-i ibanga abebe, abashayeli ibanga ebebelihamba. So, sebe, sekuzofanele ngithi ukunyusa iholo ngala, lithi ukuthi xaxa, ya. Kuningi-ke, nokunye nokunye engeke ngikwazi ukuthi ngikubale.

Ubaba Mdletshe indlela engabhekana nayo, nalo kukhathazeka kwakhe ukuthi aqinise kakhulu ekusebenziseni izinkonzo zokuthutha zesonto, ukuze angalokhu ekhathazeka.

Ezinye zezindlela okungabandakanyeka khona abantu abadala ohlelweni lokuhlela nokuthatha izinqumo zokwezokuthutha zomphakathi, okwawama-taxi mengicabanga, ukuthi bacelwe ukuthi nabo bazoziveza amehlo kulezo, kuleso sigqumo leso sokwezokuthutha zomphakathi. Babe nabo namazwi abazowakhipha, azozwakala.

Okay, right, indima engabanjwa ezokuthutha zomphakathi ukuthi khona amanye ama-Quantam la, ama-taxi lawa , ngingathini, la mawuhleli la phambi kwakho, kukhona into engazuthi i-tablet enamathelela la esithini, kodwa la phambi kwakho, isa-TV kanje. Uma uhamba indleleni nibuka yona. Mhlampe mengicabanga, bangayidlala kanjalo indima yesizungu kubantu abadala, abakwezokuthutha komphakathi.

Hhayi abashayeli bayasebenza bona, bayasebenza, angifuni ukuqamba amanga. Bayayidlala indima. Babaphatha kahle futhi amakhasimende. Bayabasusa la abasuka khona baze bayofika, zingekho iy'ngxabano noma inkinga emotweni .

Lolu hambo lolu lokuthuthwa kwempahla eningi enkulu eya ezindaweni nasezifundazweni eziningi , zithinta kakhulu, zithinta kakhulu indaba yesabelozimali yenkampani yami, ngoba manje kuzofanele ukuthi ngikhokhe, ngikhokhe kakhulu kunemali engihlale ngiyikhokha, 'cause iy'moto lezi zizohambela iy'ndawo eziningi kakhulu, zizohambela iy'ndawo ey'ningi. Lokho kubala ukuthi u-petrol, kuzomele uba, ube high imali engiyikhiphayo yabo. Amaholo alabantu abashayeli kuzomele athe ukunyuka, cause bayasebenza phela, bayasebenza, bayasebenza kakhulu nje. So, ya zithinta, zithinta kakhulu nje.